Ngiyiphi i-PEP engiyidingayo, engidinga ukuthi ngiyisebenzise? Number two, kufaneke ngiyigqoke kanjani i-PPE ukuze isebenze kahle? Number three, kufaneke ngiyihlanze kanjani, noma ngiyigcine kuphi? Number five, kwenzenjani uma-PP yami iwonakele. Number five, kuyingozi kangakanani ukungayigqoki i-P, i-PPE yami. Number six, ingangisiza kanjani kungabe ngi, ngigwajwe, noma ngilimaze izimbuzane.

Into yokucala ekumele uyenze, kumele uvume imuzi yakho, ukhulume nomuntu omthembayo, uye ozokhona ukukusiza. Ufundisise, ufunde kahle, then uzibekele imigomo emincane, ucale kancane njengokuhlola umhlaba. Zinike isikhathi sokuphumula, ukuphumula kubuyisela amandla. Ukhulume nowedwa. Cela usizo uma udinga usizo, ungasabi ukucela usizo kwabanye abanye abantu abatshalayo.

UMnumzane Dlamini akajabulanga kakhulu, futhi njengoba izingane zakhe zihlala edolobheni, zingafuni lutho eluhlangane nepulazi. Kodwa ngale ndlela engibona ngayo, ngalelanga lelu uMnumzane Dlamini azothula ngalo, ashone, izingane zakhe zizawubuya ekhaya, kuzoba naloyo oyi-one, noma ababili, abazofuna ukuzosebenza epulazini njengobaba wabo. Khona kwamanje kungaka, kungaba buhlungu, kodwa isikhathi uma siya kuzolunga. Into angayenza uMnumzane Dlamini, angathola abantu abazomusiza epulazini, ababhadale.

Indlu nendlu bangathola izinja ukuthi zigade, futhi umphakathi ungatshentshana ngoku phathrola ngaphandle ebusuku, bazule, ba-check-e nasemini kube nabantu aba-check-ayo if u-aware ukuthi akunabantu abatshontshayo kwezemfuyo.

Uma usebenzisa amakhemikhali, kumele ufake i-PP kanye, ufake ne-mask. Uma uthela amakhemikhali kwizithelo for ukuthi izilwane zingadli izithelo. Uma usuzosebenzisa lezo zithelo, kumele kuthi uzifake emanzini abilayo, ufake netswayi emanzini, ukuthi la manzi lawo asuse lamakhemikhali lawa esezithelweni.

Kuqala ukuhlukana kwezithelo, izitha zemvelo, ukutshala izintsha izithelo, nokujikeleza lwezitshalo.

Umngani wami ngingamtshela ukuthi abekezele kulowo msebenzi, kodwa nasemasayidini aphinde alokhu afuna omunye umsebenzi, angaqale awuyekele lo msebenzi lona angakawutholi omunye umsebenzi, ngoba kunzima ukuthola umsebenzi eNingizimu Afrika.

Inhlabathi kungasiza kakhulu uma uzotshala izilimo, ngoba uzawukhona ukubona ukuba lo mhlabathi loyo ulungile for ukuthi ungatshala kuleyo ndawo, or kumele usuke uyotshala kwenye indawo.

Kumele ufundise abantu basepulazini ukuthi yini ukubaluleka kokugcoka i-PPE uma usebenza epulazini. Bathole nemfundiso eyokugqoka i-PPE ngendlela, nokulandela yonke imigomo ye-PPE.

Ukutshintsha kwesimo sozulu kuyanqeda uma imvula izonetha, ngoba izitshalo nezithelo zizawukhona ukukhula kahle. Kodwa akufanelanga kuthi imvula inethe kakhulu, ngoba uma inetha kakhulu izomosha izitshalo, nelanga liyadingeka for izitshalo, nomoya uyadingeka for izitshalo ukuthi zikhule, uma utshalile.

Ukuhlukanisa kuyasiza kakhulu, ngoba uyakhona ukuhlukanisa ngendlela yokuthi uwazi lana ukuthi uzotshala ini, nakulelinye isayidi uzawutshala ini.

Kunzima ukuthi uthole umhlaba, kodwa unganayo imishini elungile for ukuthi ulime nokuthi utshale. Into ongayenza ungasebenzisa izandla zakho, uma ugubha, ungathola ney'gubhu zepulasitiki usebenzise zona for ukuthi uthele amanzi. Ungathatha ama, iy'thelo zakudala, noma ama-vegetables wakho wasendlini la asalayo, ugubhele wona, utshale wona. Uma mawesevuna ungawathengisa uthole imali, uqale ubeke imali ukuthi uthenge imishini kancane kancane.

Kuzadingeka ubize abantu abazakusiza, ukhulume nabanye abalimi, nihlalisene phansi, nincedane, ngenkinga le eninayo.

Ukuvuna ngomutshini kuyanceda ngoba usheshe uqede uma uvuma ngomshini. Ukuvuna ngezandla nakhona kuyanceda, kodwa uthatha isikhathi eside uma uvuma ngezandla. Uma uvuna ngezandla uzakhona ukubona izitshalo ezingalunganga, uzibeke esayidini.

Izitshalo ezifuza u-GMO azilunganga, kufuneka wena uzivunele kahle izitshalo zakho, ngendlela esijwayele ngayo.

Kengavuna amazambane ngezandla, ngathatha isikhathi eside, kodwa into yayenzakala ngakhona ukususa amazambane abolile, ngabeka esayidini, ngabeka namazambane alungile esayidini. Akuzange kuthathe isikhathi eside kakhulu, kodwa kwangisiza kakhulu ukuvuna ngezandla.

Angizange ngijabule uma ngibona izimbuzi zakho zingena, zidla izitshalo zami. Ngiyacela, ngicela ufake ifensi ende kakhulu ukuthi izimbuzi zakho zingakhoni ukuza ngapha ejaridini yami, ngoba ngibona ukuthi lento le eyenzakalayo izosixhabanisa njengoba singabomakhelwane. And akumelanga sixabane, kufunakala ukuthi siphilisane kahle.